Didiriswa tse di botlhale, ke didiriswa tse di nang le bokgoni jwa go dirisa intelligen-se ya thekenoloji go dira tiriso ya tsone go neelana ka tšhono e e kaone. Didiriswa tse di botlhale di re thusa ka ditsela di le dintsi jaaka go ikatisa di tiro tse di botlhokwa, go boloka nako le matlotlo, go atisa botsogo, go rulaganya le go fokotsa matlhagatlhaga le tlhwatlhwa.

Ee, ke motho wa go reetsa seroma moya, ka gonne ke tsela e e monate ya boitapoloso le go ithuta dilo tse di farologaneng. Lenaneo le ke le ratang thata ke le le amanang le di piusano tse di kgatlhang jaaka dikgang tsa lefatshe, thuto ka botshelo le di kakantsho tsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi.

Ke a dumedisa mme ke solofela gore lo itekanetse. Go phasalatsa kgwebo ya gago e ntšha mo seteisheneng sa seromamowa, ke mogopolo o nonofileng thata. Ka gonne seromamowa ke setšha se senang le tshedimosetso e e oketsegileng. Go molemo thata go phasalatsa mo seromamoweng, gonne oka fitlhela baemedi ba bantsi go itumedisa le go gopola motsamai wa baemedi. Thulaganyo e e kgonengang, ka jalo ke go rotloetsa gore o dire thulaganyo ya di papatso mo seroma moweng ke na le tshepo e kgolo gore kgwebo ya gago e tla gola go bona bareki ba bantsi, ka ntlha ya mokgwa ono o o itshaemetseng.

Go tlhomamisa gore thekenoloji e e tlhagang mo thutong ya sekgala e tshegetsa boitekanelo jwa baithuti, tshireletso ya tshedimosetso le boagi jwa digital-e. Re tshwanetse go lebisa tlhokomelo mo go rotloetseng bo tsogo jwa maikutlo le mmele ka nako ya boikhutso le thuto ka botsogo. Go sireletsa tshedimosetso go akaretsa tiriso ya ditsamaiso tse di nang le encryption le go ruta baithuti ka mekgwa ya go sireletsa le go sireletsega mo inthaneteng. Mo godimo ga moo go aga boagi jwa digital-e go akaretsa go buisana ka tlotlo, go rotloetsa tiriso ya digital ka boikarabelo le go dirisa di diriswa tse di tshegetsang thuto e e maleba.

Ee ke bona go le botlhokwa gore motsadi a lebelele le go lekola mogala wa ngwana wa gagwe, mme seo se tshwanetswe go dirwa ka tekatekano, tlotlo le maikailelo a go ruta eseng ago tlhokomologa diphiri tsa ngwana, ka tsela e e feteletseng. Fa bana ba santse ba gola ba ka seka ba kgona go itsi di phatsa tse di ka tswang mo dipuisanong tsa inthanete, jaaka dikotsi tsago gokela bana le ditiro tse di sa siamang tsa maemo a loago. Ka kakaretso ke dumelana gore go lekola mogala wa ngwana ke karolo yago mo sireletsa mme seo se tshwanetse go kopangwa le thuto ka kotsi tsa inthanete le go ruta ngwana go tsaya boikarabelo mo tirisong ya thekenoloji.

Didiriswa tse di botlhale di ka fetola madirelo ka go tokafatsa tshwanelo ya nako le tshegetso ya batho. Mo tlhokomelong ya boitekanelo di ka lemoga bolwetsi ka nako go tshegetsa telemedicine le go lekola botsogo ka nako tsotlhe. Mo thutong di ka rulaganya dithuto tse kgethegileng le go oketsa go fitlhelela thuto mo bathong botlhe. Mo dipalangweng di ka fokotsa dikotsi, go laola botsamayo jwa dipalangwa le go fokotsa dikgoreletsi mo tseleng.

Ee, tiriso ya megala e e botlhajana, e siame go ka diriswa ke baithuti fa e dirisiwa ka boikarabelo le tekatekano. Megala e e botlhajana e ka tokafatsa thuto ka go kgontsha go fitlhelela tshedimosetso go dirisa dithuto tsa inthanete le go thusa mo di projekeng tsa sekolo. E ka ba le di diriswa tse di thusang go ipakanyetsa dithuto jaaka Calender Apps le dithuto tsa maranyane tse di kgethegileng.

Go bona gore o golagane le Wi-Fi o ka dira se se latelang, go lekola setshupo sa Wi-Fi diphouswana le network-e. Fa o golagana le Wi-Fi o le mo mmileng selo sa ntlha se o tshwanetseng go se dira ke go netefatsa gore network-e e e bulelang ke e e babalesegileng. Sekaseka polokego dira bonnete jwa gore network-e e na le password protection mme e bonala e tshegeditswe. Fa network-e e sena sephiri, o seka wa tsenya tshedimosetso epe e e botlhokwa jaaka di-password-e kgotsa ditlhopha tsa bank-a.